Ndzi nga vutisa leswi swa ku ri loko vona va ha kula va va dyondzise yini hi vutomi na kona leswaku ri vukati byi na nkoka xana, hikuva masiku lawa vavanuna va dlaya vavasati va vona na kona vavanuna masiku lava va endla swilo swo biha eka vanhu lava va vitanaka vavasati va vona. Ndzi nga va vutisa leswiaku ri vona loko va ha kula na sweswi swi hambane kwihi hi ndlela ya vukati.

Afrika-Dzonga yi i vitaniwa rainbow nation hikuva ku na vanhu vo hambanahambana ma coloured, vanhu va ntima, ma India, vanhu va vahlampfa na vanhu va ku tala.

Mina swakudya leswi a ndzi ta swi sweka i tihove , xigwimbhi na swifaki swa vhayi hikuva i swilo leswi va nga kula va hi dyondzisa swona swa ku ri hi swona swakudya swa ndhavuko, na kona a swi hluphi ku swi sweka loko o komba munhu un'wana leswaku a swi sweka a nga ku endlela swona.

Na mina ndzi tshemba swa ku ri vanhu lava ambalaka swiambalo swo ntima va na khombo, hikuva hi leswi hi nga kula hi tiva and hi nga kul hi dyondzisiwa swona na mina ndzi tshemba swona ku ri swayila na kona swi na khombo.

Mina ndzi vula leswaku malovola a hi ku xavisiwa ka munhu na kona munhu u nge n'wi xavisi, malovola i ku aka vuxaka exikarhi ka mindyangu yimbirhi leswaku ri va tiva leswaku n'wana wa vona loko a nga vonaki u va a ri kwihi. Na kona loko n'wana wa vona o tshika a lovile kumbe a humelele hi nghozi va ta kota ku swi tiva leswaku va ta n'wi lavele kwihi, ku nge tshuki ku ve malovola ku nga ri kuve ku xavisiwa ka munhu malovola ya ya ya kahle swinene ya aka vuxaka exikarhi ka miti mimbirhi ya tlhela a endla leswaku mimiti yimbirhi yi kula hikwalaho ka ku va va endlile malovola.

Mina ndzi nga va vutisa leswaku ri xana vona va swi kotise ku yini ku tekiwa va tele hi n'wanuna wun'we na ku ri xana vona a va swi kotisa ku yini ya ku va va hanya va tekiwile va nga tirhi, hikuva masiku lama swa kala leswaku munhu wa xisati a va a ti kuma . Ndzi tlhela ndzi va vutisa leswaku ri ndhavuko wu na nkoka swinene xana, ndzi tlhela ndzi va vutisa hi swilo swa xintu swa ku pfuna na mimirhi ya xintu na ku famba munhu a ya a tin'angeni swi na nkoka ku fika kwihi. Na ku phahla swi na nkoka ku fika kwihi, hikuva masiku lama vanhu va ku tala a va ha swi landzeleli swihlahla a va ha ri na mhaka na swona va swi tshikile.

Swi hlayisekile swinene ku yisa n'wana wa wena a ya eka ndhavuko yo yimbisa entshaveni hikuva hi kule hi swi vona leswaku ri vanhu lava va ya ku entshaveni na vanhu lava va nga yangi va ya yimbisiwa entshaveni a va fana hi mahanyelo na hi vutomi. Loko munhu a vuya entshaveni u ve a dyondze swo tala hi vununa bya yena va dyondzisiwa ku tiyimela tanihi n'wanuna, a tlhela a dyondziwa leswaku ri n'wanuna u fanekele a ti tirhela u kota ku vuya a ri n'wanuna hi kampela.

N'wana wa mina ndzi nga n'wi nhlohlotelo leswaku aya a ya yimbisiwa entshaveni hikuva masiku lama entshaveni madhokodele ya kona lama va fikaka va yimbisa vana, a swa ha fani na khale laha n'winyi wa ngoma a ku ri yena yimbisaka vana. Ku fika madhokodele ma yimbisa vana entshaveni hikuva i ndhavuko wa hina leswaku ri vana va hina va fanekele va ya entshaveni.

Mina loko no rhambiwa eka mucato lowu kalaka u nga ri ndhavuko ya mina ndzi nga endla leswaku ri ndzi xava swimbalo xa ndhavuko ya vona leswaku ri ndzi ta kota ku xiximeka ndzi tlhela ndzi xixima mucato wa vona.

Mina a ndzi ta ku ri va tatana va manguva lawa a ka ha ri vona na kona va tatana va manguva lawa a va hlayisi vana va vona, a ndzi ta va kucetela leswaku ku hlayisa n'wana wa wena swi na nkoka swinene na kona swi ta ku vuyerisa hi rin'wana ra masiku. Na kona va tatana va masiku lawa a va ha ku tirha a va ha lavi nchumu hi vutomi, ndzi tlhela ndzi va hlamusela leswaku ri n'wanuna i ku ti tirhela na leswaku ri vavanuna va fanakeler va tshika swo va vavasati.

Mina ndzi ehleketa leswaku ri ku va n'wana a ri hava tatana wa xinuna swa tikisela swinene evuton'wini bya yena hikuva ku na swilo leswi a lavaka ku vulavula na yena leswi a nga kotiki ku byela mana wa yena.

Leswi kombisaka leswaku munhu u ta v amanana lowunene hi loko a yisa vana va yena exikolweni hi mfanelo a tlhela a va pfuna hi swilo swa kona swa xikolo, a tlhela a hlayisa vana va yena a va hlantswela a va swekela a va byela hi swa vutomi a tlhela a va kombisa leswaku vutomi byi hanyisiwa ku yini.

Loko ku ri na nkhuvo va komberile leswaku ri ndzi vulavula ndzi nga vulavula ndzi va byela leswaku ri ku va nkhuvo u vile kona hikwalaho ka ku va n'wana a fikile eka malembe yo karhi, na kona hi tile ku ta tlangela nkhuvo wa n'wana loyi va nge .

Swi na nkoka swinene leswaku ri loko u feriwile hi nuna u tlhela u tekiwa nakambe hikuva evuton'wini vanhu va lova na kona swilo leswi hi nga ta ka hi nga kotiki ku endla nchumu hi swona. Lloko munhu a feriwile hi nuna a tlhela a zila a ngaa tlhela a famba a ya tekiwa kun'wanyani loko nkarhi wa yena u fikile waku ri a tekiwa.

Hikuva vanhu vo yi kuma va ti vabyela kumbe va ri na swilo leswi va hlanganaka na swona va fika va khoma n'wana loyi a ha ri ntsanana, loko na n'wana loko a ha ri ntsanana swi easy leswaku a nga khumiwa hi mavabyi kutani a nga lahlekeriwe hi vutomi bya yena.

Munhu loyi ndzi lavaka ku hlangana na yena loyi a loveke i Nelson Mande hikuva hi dyondze swo tala hi yena leswaku ri ndhavuko wa hina a tlhela a tshama ejele dyela twenty-seven years hinkwayo ya malembe, laha loko a vuya a nga kuma ntshunxeko wa yena a ta hi dyondzisa leswaku ri xana uswikotise ku yini ku kondzelela xiyimo lexiwani.

Varhangeri va xisati va kona etikweni ra ka hina hikuva hosi ya hina i murhangeri wa xisati hi yena a rhangelaka tiko ra ka hina so nakona vahlayisa swinene mbangu na tiko ra hina va tlhela va endla leswaku vugevenga na vusopfa na vanhu va vahlampfa va le handle a va ti va ta ta etikweni ra hina va ta hi onhela kumbe va ta va tshama etikweni ra hina hi xitalo va hi hlayisa swinene va endla swilo leswaku hi kota ku fikelela swilo swo tala swa mani na mani va endla na leswaku vanhu va mabindzu va tithavheni va switolo na hikwaswu va hlayisekile na va endla na leswaku ri vanhu va tithavheni va nga chaya ti-radio hi mikarhi ya swikambelo hikuva swi nga onhela vana va xikolo.

Swi kona nakona swi tele eku twanana laha mugangeni loku tshamaka vanhu vo hambanahambana hikuva masiku lama vanhu vo tala va tiva tindzimi to tala va kota ku vulavula Tshivenda, Xitsonga Xipedi na Xitswana vanhu va tiva tindzimi to tala se swi endla leswaku ri vanhu lava va tshamaka va kha va va kota ku hanya swin'we va tlhela va kota ku hanya hi tindlela ta kahle kumbe hi tindlela to hambanahambana swi va, va swi kota ku hanya va ri swin'we.

Swiphiqo leswi vanhu va le madorobeni va hlanganaka na swona i ku durha ka gezi, ku durhaka mati, ku durha ka swakudya ku durhaka ti-bounds na ku na ku va doroba ri nga hlayisekanga swinene navusiku loko u ti kuma u tshama endhawini leyi kalaka security u nga hlaseriwa hi tinsulavoya ku tshama edorobeni swi na swiphiqo swo hambanahambana swinene.

Ina, swi na nkoka swinene leswaku loko n'wansati a loveriwe hi nuna a tlhela a tekiwa hikuva ku loveriwa i swilo leswi nga kona ende swi leswi humelelaka eka munhu un'wana na un'wana emisaveni loko u alovele hi nuna u fanele ku zila ku fika eka lembe hinkwaro loko nkarhi wa wena u hundzile wa ku zila u nga tlhela u famba u ya tekiwa nakambe vutomi bya wena byi ya mahlweni u kota ku ti hanyisa u tlhela u kota ku hlayiseka.

Ndzi nga n'wi nyiketa ta vito leri nga Hivahluri hikuva malume wa mina i khale a karhi a lava n'wana kutani a nga n'wi kumi u hlurile sweswi loko a kuma n'wana loyiwani hikuva hi yena n'wana wa yena vo sungula loko a ndzaku a ta va a ri na khumenharhu wa malembe hi vukhale a ri hava n'wana so loko a ta va kumile n'wana loyi u hlurile swinene evuton'wini bya yena.

Vukreste byi na nkoka swinene hikuva va dyondzisa hi bibele va tlhela va dyondzisa hi mahanyelo lama munhu a faneleke a va na wona loko a ri mukreste va tlhela va ku khuvula loko u ri mukreste swi tele leswi humelelaka u fanele u dyondza na ku khongela u tlhela u dyondza na ku fasta leswaku u ta va mukreste loyi a tiyeke.

Nkoka swinene leswaku n'wana wa wena a ya engomeni hikuva ngoma va dyondzisa hi timhaka ta ndhavuko a tlhela va dyondzisa leswaku ri n'wanuna u ti khomisa ku yini loko a kurile loko u hanyisa kuyini a ta kota ku tiva leswi vavanuna van'wana va hanyisaka xiswona na loko va nga kurisa swona swi na nkoka swinene swi na nkoka hi ndlela leyi ya leswaku ri n'wani wa wena fanekele a rhanga a ya exibedhlele a ya tsemiwa kholo kutani a ya ngomeni ntsena ni ku ya dyondza milawu ya leyi yi nga kona ya vavanuna.

Mina tanihi munhu loyi a nga na manana a ndzi ta kombela mana wa mina leswaku ri a pfuna tlhela support munghana wa mina loyi a kalaka vatswari ku n'wi endla ku n'wi heleketa etindhawini leti va lavaka vatswari hikuva swi na nkoka swinene ku pfunana tani hi ri vanhu hikuva mundzuku na mina ni ta lava ku pfuniwa hi yena eka swilo leswi ni kalaka ni nga ri na swona swi ta endla leswaku ku ri a va na matimba ya ku ni pfuna hikuva hikwalaho loko na mina ni tava ni kote ku ni pfuna eka siku ra tolo.

Swi na nkoka swinene leswaku loko va endla minkhuvo va fanele ku sweka byala bya ndhavuko hikuva byalwa bya ndhavuko byi pfuna swinene eka vanhu lava va nga kona emakaya lava va nga tsakeleki byalwa byo mikisiwa na tikhemikhali va ha ri kona vanhu lava tsakelaka byalwa byalwa bya le makaya loko vanhu va endla mikhuva fanele ku byi endla hi mikarhi hinkwayo.

Nkoka wa ku khuvuriwa hileswaku ri loko u khuvuriwile a wa ha hanyi ku fana na munhu loyi a nga Khuvuriwangiki nakona swa pfuna swinene nakona swa yisa vukulu bya munhu kumbe ndzhuti wa munhu byi wu yisa ehenhla loko munhu a khuvuriwile, vundzhuti ya wena wu ya henhla, vumunhu bya wena byi ya ehenhla, swilo hinkwaswo swi ya ehenhla, ku khuvuriwa swi na nkoka swinene loko u ri muzalwani u nghena kereke na le kerekeni u kuma xitulu xo karhi hikuva u ti kuma u khuvuriwile, swi na nkoka swinene ku khuvuriwa evuton'wini bya munhu loko u nghena kereke, swi na nkoka vanhu va ku tala a va swi landzeleli ende swi na nkoka kutani ende swa pfuna swi pfuna munhu evuton'wini bya yena ku khukhuriwa swa pfuna swinene.

Swiambalo leswi ambariwaka hi vavasati ku ya hi ndhavuko wa Vatsonga xo sungula i xibelani lexi xi rhungisiwaka hi mali yo ringana vo ma three point five, five thousand kun'wanyani two thousand, swi ya hi malapi lama va ma tirhisaka loko va rhunga xibelana xexo kumbe xibelana xa tiulu, xibelana xa tiulu naxona xa durha nyana hi lexi xi mbalaku hi Sho Madjozi loyi a yimbelelaka tinghoma, hi xona lexi xi ambariwaku hi vaxisati Vamatsonga na miceka miceka wa swi kota ku endla e rhoko hi wona kumbe u endla xiketi hi wona, hi leswi swi mbariwaka hi vavasati vavasati va Matsonga, hi swona swilo leswi mbariwaku na na mihlalu emavokweni, eminengeni exisutini na le nkolweni na le enhlokweni.

Ka wa tinsimu ta kereke eku hanyeni i ku va ti chavelela mimiri ya hina na mimoya ya hina loko u hlangana na xiphiqo xo karhi u loveriwile kumbe u heleriwe hi ntirhu kumbe u feyila exikolweni kumbe swiyimo swo hambanahambana evuton'wini bya munhu, u ta kota ku tirhisa tinghoma letiyani tinsimu ku va u chavelela moya wa wena swi tlhela swi ku nyika na nkarhi wa leswaku u kota ku amukela swiyimo leswi u hlanganaka na swona, u nga kota ku dzunisa xikwembu hi tinsimu letiyani u nga kota ku chavelela moya wa wena na vamakwavo wa wena na vanhu hinkwavo lava nga le kusuhi na wena, tinsimu ta kereke ti chavelela swinene emoyeni ya vanhu ni le vuton'wini bya vanhu mina a ni ta ku vanhu va ku tala a va ti tirhisi ku chavelela na ku horisa mimoya ya vona.